Cacisa izinhloso zokulima. Okokuqala, chaza ukuthi yini ofuna ukuyilima. Izinhlobo ezivamile ezilimekayo nge-hydroponics ezifaka imfino efana nelethisi. Amakhambi ama-plants amancane nezinye izitshalo ezikhula ngokushesha. Ukuqonda izidingo zakho kuzokwenza kube lula ukuthi ukhethe uhlelo lwe-hydroponic olufanele.